Iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabalimi ngebanga leenkhukhula, zibandakanya ukulahlelaka kweenlimi ukonakala kwehlabathi kanye nokuncanyulwa kwemthombo yamanzi. Abalima banengi bathinteke ngendlela embi khulu, balahlekelwa ziimbewu neenlimi ebebazitjalile. Lokho kwenza bahlale banganamali yokuphila. Iinkhukhula zimotjha iindlela zokufinyelela emasimini, okunye kwenza kube nzima ukuthutha iinlimi noma ukuthola irhelebho. Lokhu kutjengisa ukuthi, ukutjhuguluka kwesimo sezulu kutswenya khulu abalimi. Begodu kufuneka iindlela ezilungileko zokubavikela nokubarhelebha baphile namaqiniso alokhu atjhuguluka. Urhulumende, iinhlangano kanye nomphakathi, kufanele basebenze ndawonye ekwakheni iindlela zokuzivikela abalimi.

Ukungabi namanzi aneleko, kutjho ukuthi abalimi abakwazi ukufuya isilimo esaneleko. Lokho kunciphisa iimvuno yabo. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi bakwazi ukuziphilisa noma ukuthengisa iimvuno ukuze bathole imali. Ukungaphiwa amanzi nakho kwandisa indlela yokulima ngoba abalimi batlhoga ukuthenga amanzi noma amafutha ukuze basebenzise amapompi. Umsebenzi uba mnengi bona bafumane imthombo yamanzi ekude, okubadanisako begodu kuthatha iskhathi. Lokhu kutjengisa ukuthi, ukutlhayela kwamanzi, kuthikameza amandla wabalimi, kukobana benze imisebenzi yabo yokulima ngendlela ephumelelako.

Ibhanana sithelo esimnandi nesithandwa ngabantu abanengi. Sikhula esihlahleni esibizwa ngebhanana, ngesiNgisi yi-banana tree, esitholakala khulu emazweni anesimo sezulu esfudumeleko. Isiqu sesihlahla sebhanana asinzima njengamanye. Ibhanana lisitjalo esinothe khulu kezokudla ezifana ne-potassium, i-vitamin C ne-fibre okusiza umzimba ukuthi usebenze kuhle. Lisinzunzo ngoba lilula ukulidla, akufuneki ulipheke kufanele nje ulihlube bese uyalidla. Libuye lithandwe bantwana kanye nabantu abadala ngebanga lokuthamba kwalo nesidi lalo lemvelo. Ngakho-ke ibhanana lisithelo elisisebenzisa lula, sinepilo begodu sitholakala lula emavikilini nasemakethe.

Ebusika abalimi bavamise ukutjala imirorho ekwazi ukujamelana namakhaza. Imirorho le, ivamise ukukhula kuhle naphezu kwesimo esimakhaza. Abalimi bavamise ukutjala imrorho efana nekhabitjhi, ispinatjhi, i-broccoli, amavotlolo nebhedrude. Le mirorho engafuni amanzi amanengi begodu ikhula kuhle ebusika. Ezinye zalezi iintjalo ziqakatheke njengemikhiqizo yokuthengisa ngoba zithengiswa eentolo, zibe yimithombo yemali yabalimi. Ukutjala imirorho le ebusika, kusiza ukuthi abalimi bangekeli ukusebenza, kanti namamakethe aqhubeke nokuthola ukudla okutjha ngesikhathi sonyaka lapho imikhiqizo eminengi evamise ukuncipha. Lokhu kudlala indima ekulu emnothweni weenlimi.

Kukatelekile ukuthi woke umlimi azibhorele amanzi wokuthelelela newokuseza ifuyo. Khulukhulu ngebanga lesomiso esibangelwa litjhuguluko nesimo sezulu. Amanzi ayanda ukuba mancani, imifudlana iyaphela begodu izulu alisahlali njengekuthomeni. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abalimi bathembele emthonjeni yemvelo kwaphela. Ngokuzibhorela amanzi umlimi uba nesiqiniseko sokuthi imiraro yakhe ithelelelwe ngesikhathi kanti neemfuyo zithole amanzi ahlanzekileko.

Awa, akukafaneli abasebenzi bemaplasini baye emsebenzini nakuna izulu elinamandla. Ukusebenza ngaphasi kwesimo esinjalo, kungabeka ipilo yabo ebudisini. Ngonobangela wezinto ezifana nokubhidlika komhlaba, ukuduma kwezulu noma ukutshwaya ngombani. Abalimi kufanele bahloniphe amalungelo wabasebenzi, ngokubavikela esimeni esibudisi njengalesi. Kungcono ukubavimba, ukuvimba ubungozi, kunokululama emonakalweni. Kwesinyisimo, umsebenzi ungahle uhlongoze kabutjha noma wenziwe ngaphakathi nakungenzeka. Ukuze kuvikelwe abasebenzi nokugcina kweempilo zabo.

Abasebenzi bemaplasini khulukhulu ilutjha nabantu bengubo, baqalene nezinto ezinengi emsebenzini yabo yokulima. Kokuthoma, ilutjha livamise ungatholakali lula emathubeni wokufinyelela kweemali noma umhlaba wokulima. Kanti abantu bengubo nabo, bavama ukunganakwa ngokuhlukaniswa amathuba noma imitjhini yemaplasini. Okwesibili, abanengi abatholi ukuthreyinwa ngokwaneleko okubenza bahlale ngaphasi kwezimo zokusebenza ezinzima begodu banganayo intuthuko. Okwesithathu, izimo zokusebenza zingaba yingozi khulukhulu nakungekho imithetho eqinileko yokuvikela abasebenzi emaplasini. Zoke izinto lezi zenza kube nzima ukuthi ilutjha nabantu bengubo bathuthuke. Yingakho kuqakathekile ukuthi kube nokulingana kwamathuba.

Itamati sithelo se-commercial crop ngoba silinywa ngobunengi begodu sithengiselwa ukuthola inzuzo. Abalimi batjalela itamati eendaweni ezifaneleko, njengalezi ezinamanzi aneleko, ihlabathi enothileko kanye nesimo sezulu esihle. Itamati isetjenziswa khulu ekuphekeni begodu iyathengiswa nasemavikilini, amamakethe nasemakhampanini ezisebenzisa yona ukwenza imikhiqizo efana netamati soso. Ngalokho-ke abalimi abanengi, bayikhetha ngoba iletha imali emsinyana begodu ingakhiqiza ngonyaka. Lokhu kwenza itamati ibe sithelo esiqakathekileko, emnothweni weenlimi eNingizimu Afrikha.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni yivithamini C. Ihabhula linothe khuli ngevithamini C, elisiza ekwakhena amasotja womzimba, ukuze umzimba ukwazi ukulwa . Ivithamini C, iphinda isize ekululameni kweenlonda. Ngaphezu kwalokho, ihabhula linothe ngamandla ngonobangela wetjhukela yemvelo begodu ilungele abantu abasebenzako nabafundako ngoba ibanikeza amandla msinyana. Ngakho-ke ukudla ihabhula kulisizo epilweni yomuntu mihla yoke.

Abasebenzi bemaplasini baphila ngaphasi kobujamo obumzima khulu, inengi labo lisebenza ama-iri amanengi ngaphandle kwekhefu elifaneleko. Bathola i-uri eliphasi elingakhambisani nomsebenzi abawenzako. Abanengi bahlala eendlini ezinganawo amanzi, igezi noma indlu encani efaneleko. Kukhona nokungabi nesivumelwano ngezomthetho obavikela. Lokhu kwenza kube lula ukuthi bahlukumezeke noma bangabhadelwa kuhle. Ngaphezu kwalokho ababeregi abanengi abawazi amalungelo wabo begodu bayasaba ukukhuluma ngebanga lokusaba ukulahlekelwa msebenzi. Lokhu kufuneka kube namatjhuguluko aqinisekako amalungelo wabantu, ukuvikeleka, nobulungiswa kibo boke abasebenzi.

Abantu abatjha bangakhuthala ekuthuthukiseni urhulumende nakangazikhuthalele zokulima. Lokhu kukwenza umehluko omkhulu kwezokudla nomsebenzi. Iinsetjenziswa ezifana namathulusi neembewu ezisezingeni. Kuzokwenza bona abantu abatjha bangene lula emkhakheni wokulima. Lokhu kuzokukhulisa ukukhiqiza ukudla, banciphise indlala begodu kube nomthelela omuhle emndenini. Kuqakathekile bona abantu abatjha baboniswe bona ukulima, akusiyo into yabantu abadala kwaphela kodwana lithuba lokuzithuthukisa ukusungula emabhizinisi nokwakha iksasa eliqinileko.

Zikhona iindlela ezimbili esizisebenzisako ekubulungeni ukudla, ngaphandle kokusebenzisa i-fridge. Yokuthoma, kukomisa ukudla, lokhu kwenziwa ngokususa amanzi ekudleni. Njengokomisa iinthelo, imifino noma inyama elangeni noma nge-oven. Lokhu kwenza ukudla kungonakali msinya. Yesibili, kufaka ukudla esitjeni esivalwe ngokupheleleko, njengesitja serhalasi noma ama-tin. Indlela le, ibulala ama-bacteria ngomlilo bese ivala isitja ukuze kungangeni umoya. Iindlela lezi, ziyayisiza ukuthi abantu bagcine ukudla iskhathi eside, khulukhulu lapho ekunganagezi noma i-fridge.

Iye, ukulima hlanu komdzwili kungawuletha umehluko omkhulu kubalimi abarhagele isomiso. Lokhu ukubona ngokuthi imidzwili ifaka amanzi ehlabathini kancani kancani, okwenza iintjalo zithole amanzi ngendlela eqhubekako. Abalimi nabasebenzisa imdzwili bayonga amanzi khulu. Banciphisa ukukhula kwehlazo begodu bakwazi ukufuya iintjalo ezinengi, nangeskhathi sokutjhoda kwamanzi. Lokhu kusiza ekulawuleni umthelela omumbi wesomiso nokutjhuguluka kwesimo sezulu. Ngakho-ke ukusebenzisa imidzwili kuyindlela eqondileko ekulimeni ngeskhathi esinzima.

Iye, ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungaba yindlela esebenzako yokwandisa amanzi wokuthelelela iinlimo nefuyo. La amadamu angagcina amanzi ngeskhathi sezulu, bese asetjenziswa ngeskhathi sokutjhoda kwamanzi noma isomiso. Lokhu kungasiza abalimi ukuthi baqhubeke nokulima ngaphandle kokuphazamiseka begodu kunciphise ukulahleka kweenlimi. Ngaphezu kwalokho amadamu angasiza ekukhuliseni izinga lokuphepha kokudla ngoba abalimi bangakwazi ukuhlela kuhle ukutjala nokuvuna. Kodwana kuqakathekile ukuthi kwakhiwe ngendlela eqinisekisa ukuthi, woke umuntu uyazuza kulelihlelo ukufaka phakathi, imiphakathi eseduze.

Ukutlhogeka kwamanzi ephasini, kubangelwa zizinto ezinengi. Enye yesizathu ezikulu kutjhuguluka kwesimo sezulu, lapho izulu lingasani ngendlela evamileko, okwenza kuba nesomiso. Enye into kukhula kwenani labantu, okutjho ukuthi abantu abanengi bafuna amanzi afanako, wokupheka, wokuhlanza kanye nokutjala. Kukhona begodu nokungaphiwa kwamanzi ngendlela efaneleko. Ezinye iindawo, azinawo amaphayiphu noma iinhlelo zokugcina zamanzi. Ukuhlanza imvelo ngokweqileko, njengokuquntulwa kweenhlahla kanye nokonakaliswa kwamadamu nakho kwandisa ikinga le.

Nakunjalo into yokuthoma okufuze ngiyenze ukuhlola ukuthi zingaki iintjalo ezonakeleko. Ngemva kwalokho ngingathintana nezinye iinlimi noma amakhansela wezelimu, ukuzengithole usizo noma imihlinzeki yokusiza abalimi abahlangabezana nehlupheko yemvelo. Kuhle ukuthi ngicabange ukufaka isibawo somtjhwalensi weentjalo, noma izibonelelo ezivela kurhulumende. Esikhathini esizayo kungaba kuhle ukufaka iinhlelo zokuvikela iimvuno, ezifana nokwakha ezimunca amanzi wezulu, noma ukusebenzisa indlela yokulima eziphakamisa ukujamelana nezimo zezulu.

Ngicabanga ukuthi izinto ezinengi zingabangela bona isivuno sami singathengiswa, kokuthoma kungenzeka ukuthi angikhenge ngenze ukumaketha ngaphambi kokutjala. Ngazijamelana nokutjala ngaphandle kokwazi bona kukhona isidingo samabele nekoroyi. Kwesibili khenge ngikghone ukumaketha umkhiqizo wami kuhle, ukungabi nezinye iindlela zokufinyelela abathengi, njengeemakethe zeentolo ezikulu, amasuphamakethe, noma iimakethe zabalimi. Kungaba njalo futhi bona isivuno sami asikafiki ezingeni elihle, ngebanga lokungabi nespiliyoni umkhiqizo ungahle ungabi nesekela sini elidingwa yimariki

Ngokomtlolo wami wokulima, isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu. Lokhu kubangelwa kukobana isiphila esimhlophe sisetjenziswa khulu emakhaya nasezimbonini khulukhulu ekuphekeni nasemakamareni wokudla. Abantu abanengi bakhetha isiphila esimhlophe ngebanga lokuthi sithambile, begodu siyakghonakala kuhle ekuphekeni, nanyana isiphile esibovu naso sinenzunzo ngokuthi sinothe ngamavithamini nemisoqo, kodwana imakethe ivamise ukuthanda esimhlophe. Lokho kwenza bona kubemlula ukusithengisa begodu sibe nenani elihle emakethe.

Ipi ye-Russia ne-Ukraine ibe nomthelela omkhulu emakethe yeenkoroyi, ngoba lamazwe womabili, ayaziwa njengabalimi abakhulu bekoroyi emhlabeni. Lokhu kwenza bona intengo yekoroyi ikhuphuke kwamanye amazwe. ISewula Afrika yona ibhalaphile ngendlela yokuthi ithuthukise ukuzitjala kwayo kwekoroyi, khulukhulu eendaweni ezifana ne-Free State, Northwest kanye ne-Mpumalanga, lezi iindawo zinemhlaba olingeka khulu zinezulu elaneleko, begodi abalimeli abanengi basebenzisa iindlela zesimanje zokulima. Urhulumende uphinde wakhuthaza abalimi abancani bona bangene kwezolimo.

Kuliqiniso ukuthi sikhule sidla umratha wepuphu eyenziwe ngesiphile esibovu, ngoba isiphile esibovu sinemvubelo sinoma nenge umsoqo efana ne-fibre begodu besikuthokozela ukudla kwesintu, kodwana mvanje sekukhitjhwa khulu isiphile esimhlophe eentolo. Lokhu kungenzeka kubangelwa ukubona isiphila esimhlophe siqaleka sithambile, siphekwa lula begodu sibonakala sikhanga abathengi abatjha. Abakhiqizi nabathengisi nabo, bababeka khulu ukhangise esiphileni esimhlophe, ngikho-ke sibona ukwanda kwaso. Nokho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bakhetha ukudla okunemvubelo epheleleko, kungakhathaliseki umbala wesiphila, ukuze baphile kuhle.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila, ungameluleka bona aqale arhwabelane namarhwebo aseduze nendawo yakhe, njengeemakethe zabalimu, iinkoporatifu zabalimu, kanye nentolo ezithengisa ukudla. Lokhu kuzomsiza bona angabi, neendleko eziphezulu zokukhambisa umkhiqizo. Njengoba akhule ebhizinisini angabe asaqala arhwabelane neenarha ezifana ne-Botswana, e-Lesotho, ne-Zimbabwe, ngoba leziinarha zivamisu ukungenisa isiphila esivela eSewula Afrika. Kuqakathekile ukuthi angene neenhlanganweni ezifana ne-Agri Business Forums ukuze athole ilwazi ngeemfuneko zamazwe afuna arhwabelani nawo.

Iye kukhona iqiniso kancani kilokhu akutjhoko, i-Gauteng abantu abanengi badla ukudla kwanamhlanjesi, ukuhlanganisa isiphila esimhlophe, irayisi nezinye izinto ezilula ukupheka. Ngakho imarika yipuphu yamabele ingahle ingabi khulu, kodwana i-Limpompo khulukhulu phakathi kwabantu abangamalunga we-ZCC, nabanye abalandela imikhuba yokudla kwesintu. Amabele ayathandwa, asetjenzisa emikhosini , emtjhadweni begodu abanye bawasebenzisa njengepuphu yomratha. Ngakho-ke, nawuhlela ukuwabhura ukusebenzisa imarika yase-Limpompo, ungabanomnotho omuhle, nokho kuhle bona umakethe kokuthoma, uzwisise iindingo neendlela zokukhambisa umkhiqizo lapho.

Nakunjalo into yokuthoma ongayenza, kukhetha isikhathi sokutjala esihlangana kuhle nezulu. Okungcono utjale ekuthomeni kweSilimela lapho izulu ithoma kungekanzi isomiso. Okwesibili ungatjengisa ngemiraro yokulinga nokutjala ikoroyi esingajamelana nesomiso, le imbewu etlhogonyelwako ukwenza kuhle nanyana izulu lingangani. Ngaphandle kwalokho, kuhle ukufaka iindlela zokulima ezifana nokulima, okungadli amanzi amanengi, iinhlelo zokunisela ezilula njengama-Drip System, lokhu kuzokurhelebha ukhuphule isivuno ngitjho nomi isomiso singahlela

Iye ezenjiwa ziyayingenisa imali enengi elizweni, begodu zingathuthukisa umnotho wekhethwapha. Nasingasetjenziswa kuhle, isibonelo izilimi ezifana netiye, i- coffee, i-cotton kanye ne-sugar cane. Ziqakathekile njengemikhiqizo yezorini, ebizwa ngokuthi ama-commercial crops. ESewula Afrika sithola imikhiqizo enjenge sphila, i-wheet kanye ne-rooibos okuyizilimo ezingathunyelwa kwamanye amazwe. Nasingathola iziphathimandla zingasebenzisa amathuba wokuthumela la, masiphila kwamanye amazwe kunganikeza amathuba wemisebenzi emphakathini, kuthuthukise umnotho wasemaloktjhini begodu kukhuthaze abantu abatjha.

Abafuyi abanengi bezimvu, bakhetha ukufuya izimvu ezimhlobo ofanako. Lokho bakwenzela izinto ezinengi, kokuthoma kulula ukubona imbuzi ibuye igula, noma ingekho mnandi, ngoba zoke zifana. Okwesibili nazidayise emakethe, abathengi bathanda izimvu ezifanako ngobukhulu . Okwesithathu ukufuya ezimhlobo ofanako kwenza kubelula ekuzaleliseni ukuze kuhlale kukhiqizwa inyama elungileyo. Ngokufitjhani ukufuya izimvu eziimhlobo ofana kwenza umsebenzi uhlelekile njalo, ulethe inzuzo.

Abahlali bemaplasini, abanengi kabana lwazi elaneleko ngobunikazi benarha. Lokhu kuvame kudala imiraro ngoba abanengi kabazi ukuthi, umhlaba lowo ngowabo ngokusemthethweni. Abanye balima umhlaba loyo, ngendlela zokuphila nje kwaphela, okuyinto eyaziwa njengokulima okuncani lokuziphilisa . Abantu bengana lwazi, kubalula ukuthi bahlaselwe noma umhlaba uthathwe ngabanye. Kungaba kuhle ukuthi bafundise ngemithetho yokubanomhlaba, ukuze bazuza ngokupheleleko, ngalokho abalimi khona njalo bavikele ikusasa lemubi zabo.

Abahlali bendawo yangekhethu, bavame ukubanobunzima khulu ngeenkhathi zesomiso. Amanzi ayancipha khulu ukwenza kubenzima ukulima, nokugcina iinlwanyana. Abanye baswela indlela yokuraga amanzi, ngakho kufanele basebenzise amanzi kancani khulu, noma balandele iindlela zokugcina amanzi ezifana nokusebenzisa amanzi adlulileko ngobutjha. Abanye basebenzisa amapompo amancani, ukuze iintetjhi zamanzi zokuthambise emasimini, kodwana -ke, isomiso siphazamiseka khulukhulu ukuphila kwabo, begodu kusenza kubenzima ukuthola ukudla okwaneleko, kanye neenzuzo evela ezilimeni zabo.

Abalimi, bangazisiza khulu ekuphatheni imithelela yokutjhuguluka kobujamo bezulu. Bangasebenzisa iindlela zokulima ezihlala isikhathi eside, ezifana nokutjala iintjalo ezibekezelela ukoma, iintjalo ezikhula ngokurhaba. Bangaphinda basebenzisa amanzi ngendlela efaneleko, njengokuthambisa emanzini kancani, noma ukusebenzisa amaphayiphu. Ukutjengisa amanzi ngendlela efaneleko, ukugcina umhlabathi esepilweni, njengokusebenzisa umcuba wemvelo, kanye nokugweba ukuvuna ngaphezu kwamandla omhlaba. Kuyabasiza ukuthi izulu ingaba phazamisi khulu, ngamanye amazwi amalimi bangazilungiselela kwezimo zezulu ukuze bavikele imisebenzi yabo, kanye nepilo yemindeni yabo.

Abalimu baseNingizimu Afrikha, abavela eminyakeni ehlukahlukeneko, amadoda, nabafazi, begodu abamhlophe nabamnyama, banganqoba iziinselelo zomnotho welizwe ngokulingana. Ukunikeza woke umuntu ithuba elilinganayo lokuthola iimali, iziinsiza kanye nolwazi lokulima. Kuyabasiza ukuthi bakhiqize ngokhulu, begodu bathuthukise imindeni yabo. Lokhu kuphinda kuqinise umphakathi jikelele, ngoba woke umuntu uyakwazi ukufaka isandla emnothweni welizwe, kodwana-ke ukulingana, kufuna iinhlelo esiphumelelako zokweseka abalimi boke, hayi labo abathola ithuba kwaphela ngebanga lobulili, iminyaka, begodi umbala.

Abanengi bathi inyama ethengiswa eentolo eNingizimu Afrika ivela ezingulwimi zokutjala, lokhu akusilo iqiniso ngokupheleleyo. Inengi lenyama livela ezigulwini ezilimele ngokwemvelo, kodwana abanye abalimi basebenzisa iindlela zokutjala ukuze iinlwane zikhule ngokurhaba, begodu zithole isindo esikhulu. Lokhu kufanele kuqondwe ngendlela efaneleko ngoba, akutjho ukuthi yoke inyama iyingozi. Kuyasiza ukuthi abantu bafunde ukuthi bangayithenga kuphi inyama ephephileko, begodi evela kumalimi abakhathela iimpilo yeenlwane zabo.

Abantu abanengi bayakwazi ukusebenzisa utjwala besintu, kodwana kwesinye isikhathi kukhona ungasolwako ngabo. Utjwala besintu benziwa ngendlela zemvelo, ngamanzi amancani, iintjalo begodi nesphila. Njengoba bunyanywe ngendlela efaneleko alunazingozi okukhulu, kodwana nabunyenywe khulu bungadala iinkinga eempilweni, njengokulimala kwezinto zomzimba, kanye nezimo zokuziphatha. Ngakho-ke abantu kufanele bayisebenzise ngobunono bagcine iimkhawulo ukuze bavikele iimpilo zabo, kanye nemindeni yabo.

Abantu abanengi eendaweni zemakhaya, bathandu ukufuya iinkukhu ngoba kulula ukugcina begodu ziyakwazi ukukhiqiza inyama kanye namatjontjo njalo. Iinkukhu azidingi indawo ekulu khulu njengamanye amafuyo begodu ziyatjheja ukukhula, okwenza kubelula kuzithengisa, ukuze kutholakale imali ngokurhaba. Abanye abafuyi abasibanengi abathengisa ezinye iinyoni ezifana neenciliba, namagaliguni, ngoba zidla isikhathi eside zidinga indawo ekulu, begodi zinzima ukuzilawula. Ngakho-ke ukufuya iinkukhu kunikeza iinzunzo emsinyana, begodi kulula ukuyiphathela abantu abasekhaya.

Abantu abanengi eSewula Afrika banamabubulo wokukhulisa nokuthengisa iinkukhu, kodwana inyama yekukhu isabiza ngebanga lesizathu esithize. Kokuthoma iindleko zokukhulisa iinkukhu, zikhuphukile, njengokuthenga ukudla kweenkukhu, amanzi kanye nezinto zokugcina iimpilo yazo. Kwesibili iinkukhu ezikhuliswe ngendlela efaneleko, ngaphandle kwezifo zenza inyama ibesezingeni eliphezulu, begodu lokhu kwenza intengo ikhuphuke. Kwesithathu, amamakethe kanye nokufuna okukhulu kwabathengi, nakho kudala ukuthi intengo ikhuphuke, nofana ikhule. Ngakho-ke nakubanabantu abanengi befuya iinkukhu, iindleko zokukhiqiza kanye neemfuno, eemakethe zenza inyama yekukhu ibize.